Bonke abafundi kubalulekile ukuthi kubekhona umdlalo noma owodwa ababamba iqhaza kuwo ngoba leyo midlalo inokuthi ibe nokusiza ekutheni, kwesinye isikhathi kuyekudale ubumbano eyinganeni futhi okunye namathalente siwabona ngaleso sikhathi ukuthi cha ubani uphiwe kokuthile. Ingakho lezi ngane kumele kube kukhona okuthile noma okukodwa ezitholakala zikwenza. Omunye sekungaba libhola athi uyalidlala avele alithande, omunye mhlawumbe ukugijima avele akuthande. Ingakho kumele ingane zitholakale nje kokukodwa nje.

Umdlalo engiwuthanda kakhulu ngumdlalo wabasubathi ukusubhatha ngikuthanda kakhulu ngoba kulula kabi futhi nje kumnandi kuyawuvuselela nomzimba. Ngingawubuka ilanga lonke ikakhulu mangabe kudlalwa kugijinywa mhlambe kusukwa kwenye indawo ekude kabi njenge-Comrades Marathon. Ngiye ngiwubuke lowo mdlalo uze ufike emaphethelweni, njalo ngawubuka usuku lonke ngiyawujabulela kakhulu futhi ngiyawuthokozela lowo mdlalo.

Isikhungo sezemidlalo sibe nomthelela omuhle kakhulu emphakathini ngoba nalentsha ebihlala intula lapha emgwaqweni ayisekho manje. Ongahamba nje uthi ukuhamba hamba emiphakathini. Uyofica ukuthi bonke abantu nje bagcwele lapha enkundleni yezemidlalo bayazivocavoca. Lokho kube nomthelela omuhle, kwadala nobumbano, kwadala nokuthi umphakathi uthandane futhi ukubambisane. Kumanje umphakathi wethu usuzwana ngenye indlela exakileleyo futhi sebebambisene nakokunye nje okungaphathelananga ngenkundla yezemidlalo okufana nobugebengu. Sekuqede nya ubugebengu ngoba bonke abantu babambisene, ayisekho indawo yesigebengu emiphakathini.

Iseluleko engasinika engasinika abasha ngesokuthi bangabelani ngemininingwane yalapho abahlala khona, njalo nalowo othi ucela izithombe zakhe noma engagqokanga angabovuma nazo. Njalo futhi babelane ngento ezifana nolwazi, ulwazi olufana nolwesikole, ngokomsebenzi njalo ngokunye kokuziphilisa. Bafundisane okuhle kodwa kuthi mhlambe mangabe benesikhathi bafundisane imisebenzi yezandla, bafundisane imisebenzi engabasiza ekuhambeni nasekuphileni bangabelani ngolwazi oluhlukumeza noma oluhlukuluza othile.

Ezemidlalo zidlala indima enkulu ekuzethembeni ngoba umuntu odlala umdlalo umthola ehlala njalo ejabulile. Okunye futhi lowo muntu ngasemzimbeni umzimba wakhe uma ngendlela enhle ngoba njalo lowo muntu uyazilolonga, njalo lowo muntu uzivocavoca, njalo uyanaka nalokhu akudlayo nakho konke akwenzayo. Lokho kuzethemba kuyabonakala noma engabe ehamba noma angabe esendaweni kusibakhona okuthile okumele akuthulele umphakathi. Uthi lapha anyathela khona umbone ukuthi uyazethemba lo.

Ezemidlalo zinomthelela omuhle empilweni yabantu abasha. Lokho kubonakala ekutheni intsha ematasatasa ngezemidlalo. Uyibona noma ihamba ukuthi lona uhlakaniphile njalo ngokomqondo uqhaqhekile uvulekile lowo ngokokucabanga ingakho nalabo abakhungathwe izifo zengqondo. Mabefika ezibhedlela into yokuqala ababatshela yona yikuthi baboyijwayeza ukuba ngabantu abayivocavocayo njalo abantu abadlala imidlalo. Leyo midlalo yenza imizimba nengqondo ivuseleleke.